Makhe ndithethe nani boys zam ngendlela ebalulekileyo. Abanye abantu bacinga ukuba xa intombazana idlwengulwe yindlela ebinxibe ngayo ebangela oko. Le ngcamango iphosakele kakhulu, akukho mntu efanele ukuba lixhoba lodlwengulo nokuba unxibe njani na. Odlwenguleyo nguye onecala, hayi ixhoba. Umntu ngamnye unelungelo lokuziva ekhuselekile enentlonelo nokuba unxibe njani na. Ukudlwengula kwaphula amalungelo oluntu kwaye kufuneka siqeqeshe iingqondo zethu ukuba sithathele ingqalelo imvume nentlonelo, hayi umntu indlela ajongeka ngayo.

Kwizibhedlela zikarhulumente abantu abanintsi bacinga ukuba kukho unyango kuphela kodwa eneneni kukho nezinye iinkonzo ezibalulekileyo. Umzekelo iinkonzo zeengcebiso zengqondo, apho unokuncedwa xa ujongene noxinzelelo, uvalo okanye iingxaki zengqondo. Kukwakho neenkonzo zokuhlolwa kwezigulo ezithathelwa ngaphandle kokugula, zifana nokujonga igazi, iswekile okanye uxinzelelo lwegazi. Kukwakho neenkonzo zempilo yokubeleka.

Ukuba ngumntu oyindoda kuhlala kukho ucinzelelo lokubonakala womelele ungenangxaki, ungaze ukhale. Oku kubangela ukuba amadoda amanintsi abe neentloni okanye oyike ucela uncedo kunyango lwezengqondo. Baphila phantsi kweengcinga zokuba ukuba uthe wafuna uncedo ubonakala njengendoda ebuthakathaka. Le ndlela yokucinga ikwaxhaswa ziinkcubeko nolwimi olusetyenziswa ebantwini kunye noloyiko lokukugwetywa okanye uhlazeka ebantwini. Kwelinye icala kukwakho nolwazi oluncinane malunga nonyango lwempilo yengqondo, nto leyo eyenza ukuba kube nzima ukuba abantu bayiqonde into yokuba ukuthatha amayeza okanye ukuvakashela ugqirha linyathelo elihle elo.

Ndicinga ukuba urhulumente ufuna izikolo zifundise ulutsha ngezendlela zokuzikhusela ngenxa yokuba kukho ingxaki enkulu yokwenyuka kwezinga lokukhulelwa kwabantwana besikolo kunye nokosuleleka kwezifo ezosulelayo ngezesondo ezifana ne-HIV. Abazali abaninzi banokungayithandi le nto kuba benoloyiko lokuba ingakhuthaza abantwana babo ukuba baqale ukuzibandakanya kwimisebenzi yezesondo kodwa inyaniso kukuba ulwazi alukhuthazi ukwenza, lususa ubumnyama kwaye lwenza ukuba abantwana benze izigqibo ezilungileyo, bazazi iingozi neendlela zokuzikhusela.

Urhulumente angathatha amanyathelo amanintsi ukunceda abantwana abakhubazekileyo ekufundeni, ngakumbi kwiindawo ezisemaphandleni. Okokuqala, kufuneka kwakhiwe izikolo ezikhethekileyo okanye kufakwe amagumbi akhethekileyo kwiinkonzo ezikhoyo apho ootitshala abakufundeleyo ukujongana nabafundi abanemfuno ezizodwa. Okwesibini, kufuneka kuqinisekiswe ukuba izikolo zinempahla efanelekileyo njengezixhobo zokufunda ezenzelwe abantwana abanezidingo ezikhethekileyo kunye neendlela zokufikelela ngokulula kwizakhiwo.

Ukuba bendingumncedisi kwiiklinikhi into yokuqala endingayenza kukuqinisekisa ukuba ndinendawo ekhuselekileyo nebandakanya ubumfihlo apho eli bhinqa linokuziva likhuselekile ukuthetha. Ndithethe nalo ngobubele ndingagwebi. Ndiliphulaphule ngononophelo ukuze lizive lixhaswa. Ndize ke ngoku ukulazisa ukuba ilizwi lalo lubalulekile kwaye likhululekile ukuthetha. Ndingacebisa nokwabelana ngeenkonzo ezifumanekayo ezifana nonyango lwezengqondo, uncedo lamapolisa kunye neendawo zokuhlala ezikhuselekileyo.

Ngokoluvo lwam, abantu abafikelela kukhathalelo lwempilo lwabucala ngaba banemali eyaneleyo okanye abanemisebenzi ebahlawulisa iinzamo zabo zempilo kwiinkampani zeinshorensi. Abantu abasebenza kwiindawo ezihlawula kakuhle okanye abanobuchule obuphezulu njengezazi, oogqirha okanye abaqeshwe kwiinkampani ezinkulu bahlala benamathuba okusebenzisa izibhedlele zabucala. Oku kungenxa yokuba ukhathalelo lwabucala luhlala lubiza kakhulu kodwa luyakhawuleza, lucocekile kwaye lunikezela ngeenkonzo ezisemgangathweni ophezulu. Ngelishwa ke abantu abangathathi ntweni bahlala bethembele kwizibhedlele zikarhulumente.

Kubalulekile ukudlulisa olo lwazi ukude abantu bangalindi ukude kube lilizwi. Ndingaqale ndazise abantu aba bemi endaweni ekufutshane kunam, okanye ndikhrieyithe igruphu kuWhatsApp ndipapashe lo myalezo, okanye ndicele umphathi okanye ikomiti yasekuhlaleni igqithise umyalezo.

Ndingambonisa inkxaso kwaye ndimxelele ukuba andiyongcali yezonyango kodwa ndizamnceda afumane uncedo olufanelekileyo. Inyathelo lokuqala kukumbongoza ukuba siye kunye kumongikazi okanye kugqirha ukuze axele ngale meko yakhe. Ndingasose ndiqinisekise ukuba ayazi ukuba amalungelo okhuseleko kumele abe nalo ilungile lokhuseleko kwaye zikhona neenkonzo zonononophelo lwengqondo, amapolisa kunye neengcebiso zomthetho.